Kuthi qatha into yokuba uloliwe lo unamandla wokuthwala imithwalo enzima kakhulu kunezinye izithuthi.

Ndingabuza umqhubi webhasi ukuba ingaba ndikhwele ibhasi eyiyo na, ngokuba ndidla ngokukhwela ibhasi apha indihambise .

Ewe, ingangumbono omhle lowo kodwa ke inabo ubungozi ngoba xa kuna imvula ibhayisekile yona ayizukwazi ukuhamba, kanti imoto iyakwazi ukuhamba kusina imvula kungani mvula.

Urhulumente uye wenza indawo ekuthiwa yi-walk way uze abantu xa behamba ngeenyawo bahambe kuyo, bangahambi phakathi nendlela ehamba iimoto.

Ewe, ndingazama ukuya kuye ndiyokumbuza iyona nto imkhalisayo yintoni, ndizame ukumnceda ndimhlangule kwimeko leyo akuyo.

Ndingazama ukumbuza ingaba unayo na imali yokubhatala. Ukuba akanayongo nditsho ndikwazi ukumbhatalela, angaphiki athi ubhatele abe engabhatelanga.

Yingenelo yokuba abantu bayazi ukuba ibhasi ethile ihamba ngexesha elithile rhoqo kule indlela, batsho abantu abaninzi baze kuyo bazokukhwela.

Ndingazama uthetha nomqhubi webhasi ndimchazele ngemeko leyo ndikuyo, ukuba ndilibele ikhadi lam endlini kodwa ke .

Ndingazama ukumbuza ukuba ingaba unayo na imali yokubhatala. Ukuba akanayo nditsho ndimbhatalele, kodwa ke makangaphiki athi ubhatele abe engabhatelanga.

Ndingazama ukuba sizame ukukhwela le ifumanekayo iteksi ukwenzele sikwazi ukukhuseleka.

Ndicinga ukuba loo nto leyo ilungile kakhulu, kodwa ke nayo ibhayisekile ayikho seyifu.

Kukuzama ukuqesha abaqhubi babe banintsi ukwenzela babe bathathu.

Iindlela zasezilalini ziba nee-potholes, apho ke ziye zingalungiseki kwangethuba, ukanti ke ezasezidolophini nokuba zingananzo ii-potholes kodwa ziye zilungiseke kwangethuba.

Kubalulekile ukuba ifike kwangexesha ukwenzele abantu abakhwela kuyo bafike emisebenzini .

Ibalulekile ukwenzele xa kuthuthwa abantu kungathuthi wonke uwonke wonke, kwaziwe ukuba abantu abamele bathuthe abantu ziiteksi.

Kuba ndiyayazi ukuba inqwelomoya izandifikisa kwangethuba, kwaye kumnandi ukukhwela inqwelomoya ngoba ubona izinto ezinintsi.

Ndingacacisa ndithi, kukho ilori ephambi kwam eqhuba ngesantya esiphezulu kwaye ivalela abanye abaqhubi ukuze bangakwazi ukugqitha, sicela uncedo ukuze ingenzi ingozi endleleni.

Xa usiyokukhwela iteksi usiya edolophini uma kwesaa sitopu, ufike phayana xa uyibona iteksi uphakamise isandla apho ke izawuthi ikumisele ikukhwelise.

Nenze impazamo, itikiti endilithengileyo liya eLondon. Ndicela nilungise le ngxaki ngoba kufuneka ndihambile kwangethuba.

Luncedo ukuba uhambe neprem nangona nje isokolisa ukukhwela eteksini.

Ewe, ingalicebo elihle kakhulu, ukwenzele zingaphazamisani neemoto endleleni.

Kukuzama ukubala inani leemoto ezithi zigqithe kuloo toll gate ngemini.

Kufuneka uyazi uyavuka kwangethuba uhambe uyokulindela ibhasi kwisitopu sayo. Uthi xa isiza uyibona uphakamise isandla, iza kumisela ukhwele.

Ibhasi ngokuba anixinani, nokuba inkulu na kodwa anixinani kuyo, kanti iteksi yona niyaxinana ngoba incinci.

Anceda ekujongeni iimoto ezisemthethweni ezigqithayo nokuthoba isantya seemoto, nokubala inani leemoto ezigqithayo ngemini.

Abaqhubi beebhayisekile bavame ukuba batshayiswe ziimoto, ngokuba ababoni xa beqhuba ibhayisekile ngemva imoto ezayo.

Ndingazama ukulinda enye ibhasi ezawugqitha for ukuba ndikhuseleke. Ngoba akuncedi ukunyanzelisa ndifune ukukhwela kodwa izitulo azikho.

Nguloliwe, ngoba uloliwe unesipeyisi esinintsi apho ukwazi ukuthwala imithwalo eminintsi. Kanti ke yona iteksi ayinaso, ithwala imithwalo emincinci.

Yimpahla enobunzima kwakunye nomthwalo onobunzima.

Abaqhubi bezithuthuthu bahleli nje bekwazi ukugqitha ezimotweni nokuba isipeyisi sincinci, bayakwazi ukutyhidisa.